Ditlamelwana tsa pholo tseo e leng gore di tlamela bogodi mo tikologong ya me ke tse di latelang, ke bookelo le ditleliniki, go thusa bagodi go nna ba ya go tlhola phelophepa ya bona, dipilisi tsa mahala, go thusa go tlhokomela malwetsi a e leng gore ba tshela ka one ka ntlha ya kgolo kapa jone bogodi, mme e nngwe gape ke madi a re a itseng jaaka a bidiwa pension-e a eleng gore ba a fiwa ke puso gore ba kgone go iphedisa ka ona.

Mo matsatsing a segompieno dilo di farologane thata go tswa mo nakong tsa kgale. Batho ba tlwaetse e le gore motsofe o tsofalela kwa lapeng le balosika kgotsa ba lelapa, a tlhokomelwa ke bana ba gagwe. Mme fela dinako di fetogile ebile ga se gantsi o ka fitlhela batho ba dutse fela letsatsi le lengwe le le lengwe ba tlhokometse motsofe. Dinako di fetogile ka gonne batho ba iphedisa ka go ya tirong jaanong mo seemong se tshwana le se, motsofe o tshwanetse gore a isiwe ko ntlong ya tlhokomelo mo a tla kgonang go dula a tlhokometswe letsatsi le lengwe le le lengwe, a fiwa tsotlhe tse a di tlhokang.

Go ya ka maitemogelo a ka, ke bona mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka tsela e e seng e e itumedisang mabapi le go tsofala kgotsa go tlhokomela batsofe ka gonne o fitlhela e le seemo se eleng gore se imetsa ba lelapa kgotsa bone bana ka maikarabelo ao a gore motsofe ke wa lona ebile bophelo jwa lona bo tshwanetse go ema gore le kgone go tlhokomela motho ona yo a setseng a tsofetse. Mme fela ke bona ekare e tshabisa batho ba le bantsi go tsofala ka ntlha ya maikarabelo ao a ba a bewang mo magetleng a bone.

Seabe sa lelapa, go tlhokomela ka fa mmeleng go raya gore go fa mogolo dijo, go netefatsa gore madi a kalafi a teng le lefelo le le sireletsegileng, go tlhokomela ka maikutlo le go tlhokomela ka semowa le setso mme seabe sa setšhaba ke go tlhama ditirelo tsa bogodi, go rotloetsa tlotlo le go tlisa dithuso tsa pholo. Pharologano ya go ya ka ditso ke e so, ke e tshwanang le e, mo ditsong tsa Aforika, setso sa Setswana, seZulu, seXhosa, go lebeletswe gore lelapa bogolo jang bana, ke bona ba tlhokomelang mogolo mme mo ditsong tsa bophirima, batsofe gantsi ba a ikemela, ba nna ka malapa a bona kgotsa ba a amogela.

Ditirelo tse di tswang mo pusong ke madi a a fiwang bagolo ba ba nang le dingwaga tse di fetang masome a marataro, go ba thusa ka dijo, madi a kalafi le matshelo a letsatsi le letsatsi, ditleliniki le bookelo tsa puso. Ka nako tse dingwe ebile go na le bao ba e leng gore fa go itsewe gore go na le mogolo yo a sa kgoneng go ya bookelong, go na le bao ba tsamaisang dipilisi ko matlong a bona go dira bonnete jwa gore ba nwa dipilisi tse ba di tlhokang kgotsa ba thola thuso e ba e tlhokang, mme gape go na le ditlhopha tsa boithaopi le ba kalafi.

E e tlwaelesegileng thata ke old age home, ke ntlo ya bagodi. Ke yone e leng gore ke itse bagodi ba isiwa ko yona, ko go yone go ka tlhokomelwa. Mme ditirelo tse eleng gore di teng koo ke dilo di tshwana le go ikwetlisa ga mmele, go roka kgotsa go ba ruta go roka mme le go ithuta go dira tshingwana. Dilo tsa go tshwana le tse di ba thusa gore ba se ke ba dula fela ba sa dire sepe mme ba nne ba bone boitumelo ka dilo tse dinnye tse ba di dirang ba ntse ba le mo ebile ba aga botsalano le batsofe ba bangwe. Ke itse gore di a duelelwa ga ke itse gore ke a go na le tseo tse di sa duelelweng mme tse nna ke di itseng ke tse e leng gore di a duelelwa.

Ke akanya gore tsela ya go ka tokafatsa thulaganyo e puso e abang go tlhokomeleng batsofe, ke go ka fokotsa seemo se eleng gore batsofe ba tsewa ka sona gantsi jang mo go e e sa lefeleng, e e patalang ke puso gonne gantsi e tsaya batho ba e leng gore kgotsa batsofe ba e leng gore ga ba kgone go itirela sepe-sepe, kgotsa ba bangwe ba amegile thata ka bolwetse jwa tlhaloganyo kgotsa ba sa itekanela mo tlhaloganyong. Mme go gongwe o ka fitlhela e le ruri seemo sa ko malapeng a nngwe ga se dumele gore motsofe a dule le ba lelapa ka gonne a tlhoka go dula a tlhokometswe ka ura e nngwe le e nngwe.

Ke akanya gore batsofe ba itumela go itse gore puso e a ba tlhokomela mme ebile go na le dilo tse e leng gore ba kgona go itirela tsona ka pension-e eo e puso e ba fang yona gonne ba bangwe fa ba setse ba tswile mo tirong, ba tshaba gore e tla nna morwalo mo go ba lelapa mme fa ba na le pension-e eo e ba e bonang go tswa kwa pusong, ke akanya gore e a ba itumedisa mme ebile e ba thusa le gore ba ikutlwe le bone ba na le boleng jo bo kwa godimo mo lelapeng le mo setšhabeng.